Jwale ha ke founela mokgotsi wa ka, ke a mo jwetsa hore tekesi eo re e palameng ke sekorokoro hobane lebidi le ka morao leya fela. Mme di-clutch, di ntse di tswela pele ho tswa, ho tswa mosi. Empa driver ha batle ho ema o ntsa tswela pele hore a tsamaya. Ka hara taxi ditulo tsa teng di robehile, di kgathetse wa bona hore taxi ena mohlomong e na le bo dilemo tse mashome a mabedi e ntse e sebediswa e sa e siuwe ko service-ng kapa ho se na e etsahalang. Hape taxi enana ka hare e tshilafetse, ha e hantle o tla be o leka ho phomola empa ha e hantle. Jwale ke ya kgale, mme wa bona hore kgale e sebediswa ke batho.

Jwale ha ne ke tlisa koloi ya ka ho motho enwa, ne ke sa lebella hore motho enwana a e ntshe mabidi. Ne ke lebetse ele hore ae hlahlobe hore na bothata ba yona ke eng mme a njwetse ke tsebe ho tseba hore na hoya pele re etsa jwang, le hore ke mo lefa bokae. Jwale yena o e ntshitse mabini mabidi. Jwale nthwe ke tlo mo jwetsa yona ke hore kopa ae lokise pele la ka letsatsi la kajeno le fela kapa le dikela koloi ya ka e be lokile hobane hosane ke hloko ya mosebetsing. Jwale ha ke no mo etsetsa lerata, ha ke no mo shebisa ka batho, ha ke no etsa eng. Ntho e ke tlo mo jwetsang feela ke hore ke kopa a lokise koloi ya ka, a kenye koloi ya ka mabidi hape. Mme haebe wa hloleha, a nfe tjhelete e ke mo lefile ka yona. Mme a nkadime koloi e nngwe e ke tla e sebedisang ha ke ya mosebetsing ha ntse ke emetse hore ya ka e loke. Haeba taba eo e sa lokiswe kapa ho se na tswelopele. Ke tla tlameha hore ke kenye diloyara kapa kenye mapolesa. Re bone hore na re lokisa jwang.

Jwale ke na le tokelo e nngwe le e nngwe ya hore ke ngangisane le mokganni. Bobane akere hane ke patala koloi, e ne e re mashome a mararo, jwale ha se ke theoha e se re mashome a mane. Jwale ke ka mo ngangisana, ke mo jwetse hore ke batla tjhelete ya ka, kapa nkgutlisetse mo ke tswang teng, ntho tseo ka ofela. Kapa mohlomong nka ngangisana ka taba ya hore, okay ke a utlwa hore tjhelete e batla mashome a mane. Mohlomong ha ne ke palama ke nkile motsotso o mong hobane mehlenana, haeba o ka nka metsotso e mong kapa motse meedi kamora metsotso o ba o behetseng yona hore o palame. Ba tlo eketsa tefello. Jwale mohlomong ba ka nna ba eketsa tefelo, kapa ka nna ba ba ekeditse tefello hobane ke tlile mohlomong kamora metsotso e meraro ho eo e behilweng hore ke patale mashome a mararo. Jwale re ka ngangisane ho fihlelletse re thole hore na hobaneng tjhelete e entse mashome a mane, eseng mashome a mararo. Jwale ha o so le jwalo, ke nahana hore re tla tlameha hore re fumane leqheka la ho lokisa taba eo.

Eya, ke na le tshepo mabapi le ditshebeletso tseo dibese di fanang ka tsona ka kakaretso. Hobane bese ke e nngwe ya di ya bohlokwa haholo. Bese e hlwekile, bese e kgolo, bese e na le space se sengata seo e leng horeng ha o dutse o kgona ho beha dibeke tsa hao, o kgona ho otlolla maoto o kgona ho ja. Mme beng ba dibese ha ba tshwane le ba ditekesi hobane ba na le mosa. Le hoja bese e sa eme ha ngata jwalo ka tekesi. E ema ha bedi fela ha o nka leeto le lelelele. Empa ke ka re ke re ke ka kgetha bese ho feta tekesi. Hobane e hlwekile, mme e phomotse, mme o kgona le ho nahana le ho etsa dintho tse ngata. Ho fapana le ha o le ka taxi-ng. Ha ena mmino, e phodile, o kgona ho nahana, o kgona ho etsa dintho tseo tsa sekolo. Mme o etse dintho tse hantle ho fapana le di-taxi kapa mokgwa o mong wa transport o tla beng o le teng.